Into engangilinga ukuthi ngivule ikhadi lesikweletu ukuthi ngithanda kakhulu izinto. Into engingayivulela yona, ikakhulukazi ukuthatha iyingubo, nefoni entsha, ngoba ifoni yami isanda kungifela. Kodwa cha, angikaze ngalingeka ephambilini ukuthi ngilithole. Bekusawumcabango nje kuphela.

Lona liwusizo kakhulu, uma kuvela izimo ezingalindelekile ngoba usuke unayo indlela yokukwenza izinto ezidinga imali, ungenayo imali. Inkinga iqala uma sekufanele ulikhokhele. Kodwa mina, ngithi kungcono ukuthi ube nalo ukuthi lihlale ligade izimo eziphuthumayo kuphela. Hhayi, ukuthi ube nalo ukuthi nje ulisebenzise nganoma ikanjani.

Ubuhle balamakhadi ukuthi uyakwazi ukuthi into okade ungayihlelele esivele yafika nje esithubeni edinga imali, uyakwazi ukuthi uyenze leyo yinto leyo ngalo leli khadi lelo. Ububi balo ukuthi, ngisho noma into ingadingeki, ingabalulekile, kodwa uyibonile wayithanda, walingeka, yize imali ungenayo, uyakwazi ukuthi uyithenge, ungayihlelelanga leyo yinto leyo ukuthi uzoyithenge. Usunesikweletu-ke manje, osesikuhlalele ukuthi usikhokhe.

Into engingayenza ngalesi simo, ngingaqhathanisa amabhange ngoba amabhange anemithetho engafani, kanye namanani enzalo ahlukahlukene. Ngingaqhathanisa ukuthi yiliphi ibhange elinamanani enzalo angconywana kunawowonke akhona, ebese ngikhetha lelo bhange lelo.

Amadokhumenti adingekelayo ukuze uvule ikhadi lesikweletu, i-ID, ama-income statement-i, namanye ama-proof of income, njengama-proof of earnings, oyithola kwi-accountant yakho.

Kubaluleke, ngokuba wazi ukuthi mahle amaphoyinti akho, noma awekho mahle. Uma amaphuzu akho emahle, uyazi ukuthi ulindeleke ukuthi uthole imali engakanani, ehlambiseleka kumalini. Kanti uma ungawazi amaphuzu akho, usuke ufake isicelo sekhadi lesikweletu, kodwa usukungena siqiniseko sokuthi kuzophumelela na.

Esikhathini samanje kulula kakhulu ukuvula i-bank account. Kulula ngale ndlela eyisimanga. Into kuphela edingakalayo, i-ID yakho kuphela. Akudingeki ukuthi kube khona imali eyisamba ethize ozoyifaka kwi-akhawunti uma ngabe usuyivulile. Ukuthi uye ebhange nje, uvule i-khawunti. Kuphela into abayidingayo enye, ukuthi ube neminyaka engu-eighteen ukuya ngaphezulu.

I-akhawunti yasebhange akuyona yinto ebaluleke ngaleyo ndlela ukuthi ube nayo. Kuphela uma uwumuntu ongakwazi ukuphatha imali, kubalulekile-ke ukuthi ube nayo. Kodwa uma uwumuntu okwaziyo ukuphatha imali kahle, asikho isidingo sayo.

Inzuzo engangiheha ukuthi ngivule i-akhawunti yasebhange, naleli bhange, ukuthi banginikeze ama-voucher njalo ngenyanga ukuthi ngikwazi ukuthenga ezitolo, noma ukuyobuka amamuvi.

Isiluleko engamnikeza sona mayelana nokukhetha ibhange ne-akhawunti. Ukuthi akhethe ibhange ne-akhawunti elizomnika inzuzo noma elizokwazi ukuthi onge kahle imali yakhe, ingabi nama-bank charges amakhulu, angamanani aphezulu.

Ngingamchazela ngokuthi uma imali uyigcine ibhange, isuke iphephe kakhulu ngangokuba uyifake ngaphansi kwamantrasi. Ngoba uma uyifake ngaphansi kwamantrasi, isebungozini obuningi leyo mali yokuthi ingaphazamiseka. Kusangasha umuzi, isangatshontshwa umuntu oyisigebengu ongenayo ekhaya. Kanti uma isebhange, akululanga ukuthi abantu bayebe.

Amaphepha ahlukene angawasebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala. One, incwadi yekhansela, etholakala endaweni yangakini, e-ofisini lekhanselara. Enye, i-bank statement, i-bank statement iyatholakala ebhange and imahala, iyasebenziseka nayo. Three, uyakwazi ukusebenzisa incwadi yakagesi noma eyamanzi.

Ibhalansi ungayibheka, ngokuba usebenzise i-USSD khodi yalelo bhange olisebenzisayo. Noma ungasebenzisa i-ephu yebhange lakho onayo.

Ukube angabi nenkinga, kumele abheke izinkokhelo eziphansi. Lokhu kuzomsiza kakhulu, njengoba esawumfundi, engakaholi, engakasebenzi ukuze akwazi ukuthi ahole imali. So, ukuba nezinkokhelo eziphansi kuzomsiza ukuthi imali yakhe ingadleki. Ebese emva kwalokho, azame amathuluzi okwenza ibhajethi.